Loko munhu a tirhisa smartphone kumbe mobile phone, ku hlangana na inthanete u fane ku tirhisa app ku hlaya news na ti-WhatsApp ku katsa na ti-Facebook. Xirhundzu xa data i tiphakete kumbe mali leyi u yi khomaka exirhungwini xa wena ya mobile sim card leyi ku nyikaka data yo tirhisa inthanete hi nkarhi lowu tolovelekeke. U nga xava one gig, five gig, ten gig kumbe ku ringana masiku lama ri ni xiphemu xa data. Loko data yi yi hundzuka loko u tirhisa inthanete hi smartphone yi dya tiphakete ta data kufana ni ku dya swakudya hi ku hatlisa.

Data eka masiku lama hi nga ka wona ya durha hikuva mahungu xikan'we ni swin'wana leswi humelelaka matiko hinkwawo hi swikuma xitalo eka inthanete, laha swi lavaka leswaku hi hlaya mahungu hi ku hambanahambana ka wona xikan'we no pfuxela maxaka na vanghana hi tirhisa data ku nghena eka WhatsApp na Facebook na na swin'wana switirhisiwa swa le ka inthanete hi swo swi endlaka leswaku data yi durha eka masiku lawa.

Nxavo wa data wu le henhla swinene ni matirhiselo ya wona ma le henhla swinene, hikokwalaho ka ku va vanhu va xava data masiku hinkwawo va tlhela va yi tirhisa masiku hinkwawo ku pfuxela maxaka na vanghana xikan'we no kamba mahungu lama ya nga kona, ku ya hi matiko hi ku hambanahambana kumbe mahungu lama nga hangalaka hi misava hinkwayo xikan'we no kamba swa maxelo vanhu va tirhisa data. Hikokwalaho ntirho wa data yi tirha masiku hinkwawo xikan'we na nxavo wa yona wu le henhla swinene hi masiku hinkwawo.

Munhu a nga tirhisa riqingho ra yena ra le nyongeni ku endla swilo swo hambanahambana. A nga ri tirhisa ku pfuxela maxaka ni vanghana, xikan'we no kamba leswi humelelaka ematikweni ya le handle hi ku swi kamba eka inthanete a kha a tirhisa data xikan'we no kamba swa maxelo.

Munhu a nga kota ku fikelela swilo swo hambanahambana hi ku tirhisa data. Munhu a nga kota ku pfuxela maxaka na vanghana masiku hinkwayo hi ku tirhisa data, hi ku tirhisa tindlela ta WhatsApp na Facebook xikan'we na tin'wani tindlela. Munhu a nga tlhela a kota ku ya a ya xava swakudya leswi nga ekule na yena hi ku tirhisa data a xava ka mavhengele lama nga kule, a xava online hi inthanete xikan'we no vona swin'wana leswi humelelaka ematikweni ya le handle leswi swi nga kule na yena.

Data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi hikokwalaho ka ku va data i yi xava kambe data yi ni ntsengo wa le hansi swinene wa ti-kilobyte, kambe Wi-fi yi ni ntsengo wa le henhla wa ti-kilobyte. Data u nga yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana lowu i lavaka hi wona, kambe Wi-Fi yi tirha hi nkarhi wo karhi ku ni Wi-Fi leyi nga pimeriwa nkarhi. Xikan'we Wi-Fi loko gezi ri fambile a yi tirhi yi tirha ntsena hi loko ku ri na gezi, kambe data yi tirha nkarhi wun'wani na wun'wani hikuva yi cheriwa eka sim card.

Ku pfaleriwa ka data i ku va data yi pfariwile munhu a nga koti ku yi tirhisa. Data yi pfuriwa kunene hikuva munhu a pfurile efoyinini ya yena kumbe riqingho ra yena ra le nyongeni ra smartphone a pfula a nghena ka ti-settings hikokwalaho a lavaka ku tirhisa data ya yena. Kambe wa swi kota ku tlhela i pfalela data yi pfaleriwa leswaku yi nga tirhi yi pfuriwa yi tirha hi nkarhi lowu i lavaka ku yi tirhisa hi wona. Loko yi nga ri eku tirheni ya swi kota ku va yi pfaleriwa.

Ku kona ku hambana eka ku durha ka data ya three gig, xikan'we na five gig hikokwalaho ka ku va mintsengo ya yona data leyi a yi ringani. Three gig hi leyintsongo eka four gig xikan'we na four gig hi leyitsongo ka five gig, five gig hi yo leyikulu ya kona. Naswona matirhelo ya kona a ti tirhi ku fana hikuva ti hatla ti hela three gig na four gig, kambe five gig yi sala ya ha ri kona hikuva yi tele. Se na mintsengo ya kona loko munhu a xava three gig mali ya three gig na ya four gig a yi nga ringani na ya five gig, three gig yi ta va yi ri hansi ka four gig xikan'we four gig yi ta va yi ri hansi ka five gig.